Esona sidlo esasimandi ewayekhe wandiphekela sona umakhulu uqala kwam umtyelela yayingumxhaxha. Ndandiqala uwukutya, kwakudala oontanga bam bebalisa ngayo esikolweni kodwa ndingawazi uba unjani na. Indlela owawumnandi ngayo nam ndathi xa ndibuya esikolweni ngoMvulo, ndafika ndabalisa uba nam ndide ndawutya umxhaxha, ndiyawazi uba unjani na.

Okwangoku andiboni mahluko ngoba laa ndlela kwakusenziwa ngayo umzekelo iinto ezifana neziyaca ayikakatshintshi, isafana naleya. Into eyohlukileyo qha yimibala esetyenziswayo. Wawufumanisa uba kudala imibala ethile nethile ayixutywa, ayidityaniswa entweni enye kodwa ngoku iyakwazi uba idityaniswe.

Kuyinyani oko nam ndiyakungqina. Abantu basezilalini soze umbone umntu egqitha nje emzini engabulisanga ave impilo. Kodwa eKapa umntu ugqitha nje noba umntu uhlala naye endaweni enye ngumakhelwane kwezi ndawo zedolophu. So ububele basezilalini abufani tu noba lapha kwezi ndawo sihlala kuzo.

Iingxoxo zelobolo kukwakha ubuhlobo phakathi kwemindeni emibini. Kukuqinisa ubudlelwane utsho uba ndiyayithatha intombi yenu ndiyoyenza umfazi wasekhaya. Kukwazisa nakwizinyanya abantu abangasekhoyo uba ngoku lo mntu lo mntana le ntombazana akaseyontombi ngoku ngumfazi waseMathilini.

Ndikhule ngexesha elibi gqithi mna sekungekho mabali amandi ngemfuyo elalini. Amabali akhoyo ngamabali abuhlungu qha wobelwa kwemfuyo okanye isuke izovulelwa ebuhlanti. Alikho tu ingaba ndiyaphosisa.

Ilobola mna ndiyijonga njengento yokwakha ubuhlobo phakathi kwemindeni emibini. Andiyiboni njee ngothenga mntu ngoba kaloku uba ibikukuthenga umntu ngekukho ixabiso elinye elifanayo emizini yonke lelobola kanti akufani ngoba kukuqinisa nje ubuhlobo.

Uba bendinozikhethela mna bendinohlala edolophini ngoba kaloku imisebenzi kulapho ixhaphake khona. Ezilalini imisebenzi inqabile.

Xa upheka umqa uqala ubilise amanzi, asawubila amanzi uchathaze intwana yetyuwa. Wawugqiba ubilise amathanga. Ukubila kwethanga lakho ugalele umilimili uzamise okanye ungawugaleli nowugalela umilimili uzamise ithanga lakho qha ugqibile.

Eyi kunzima ke kwezo zithuthi ezo zibizwa ngoomasijongane. Xa sekubuywa edolophini ukutya kulapha, iiparafini zilapha yonke into ilapha nani nilapha. Ziyachithelwa ezinye uyofika umgubo wakho sonuka iparafini.

Ndingakhetha kudlalwe umculo weengoma zesiNtu kuba ingowona ndiwuthandayo kakhulu and ingowona uxhumene nale nto ndizawube ndiyenza.

Kumxa ndandifuna izithuthi eziya kwidolophu enkulu enye zasezilalini ekuthiwa kuseMthatha. Andazifumana tu ngenxeni kokuvalwa kwendlela enqumlayo esuka kweyam ilali ekuthiwa kuseLangi. Ndaphela ndingayanga.

Xa ndisiya esikolweni kwakunyanzeleka ndivuke ekuseni kakhulu mhlawumbi ngo-four ngoba ndihamba ibanga elide ngeenyawo, akukho nezo-transport zokukhwela uyofika esikolweni. And funeka ndenze u-seven esikolweni and uba ndike andamenza laa seven, ndawukwehlwaywa kanobom ziiMiss zindifolele zindibetha ngoswazi apha ezandleni.

Zidlala indima yoba zisibuyisele eMbo zisikhumbuze xesha lamandulo uba kwakusenziwa kanje kwakungenziwa ngale ndlela senza ngayo thina ngoku.

Azisaxabisekanga kangangoba nakwimisitho ekufanele uba ziyamenywa kuwo azisamenywa, azisabonwa nje andiqondi noba zisaziwa uba ngoobani na.

Ndicinga ukuba angathi axhaswe aze aphuhle ngokuthi amane efumana ezo zixamali ziwaxhasayo ukuze akwazi uba azivulele indawo zothengisela, iindawo ezikhuthazayo ezibangela uba abantu mabathenge zibonakale eluntwini.

Ndingamcebisa uba athi xa eqala uthenga imfuyo athenge iigusha neebhokhwe ngoba zezona zithi zizawuzala kube lula uba zikwenzele imali uzithengise. Izityalo athengise izipinatshi nekhaphetshu, akwazi uba athengisele oosomashishini abakufutshane zimenzele imali.